Umahluko phakathi kokuhlala elokishini nokuhlala edolophini kukuba elokishini izinto ezinintsi zikude kodwa edolophini izinto zikufutshane edolophini. Okufana neegaraji, xa usedolophini uyakwazi ukuhamba ngeenyawo uye egaraji, kodwa xa uhlala elokishini kuba nzima ukuba uhambe ngeenyawo ukuyofika egaraji. Elokishini zigcwele izipaza shops kodwa edolophini azikho nintsi izipaza shops, iinto ezinintsi ziivenkile eziphezulu.

Ndicinga ukuba abantu baye batshintshe iziduko ukusuka kwisiduko sikamama ukuya kwisiduko sikatata. Ndicinga loo nto leyo yenziwa kukuba umntu efuna ukuba azazi imvelaphi yakhe, azazi ukuba ubuya phi. Ayazi ifemeli yakulotatakhe, angazi ifemeli le yakulomamakhe qha. Kuzube umntu efuna nokuba azazise kwifemeli katata wakhe.

Ingxaki ngoku abantwana bethu ayingobantwana abakuthandayo ukufunda abafani nathi. Kudala sasithanda ukufunda kangangoko ke ngemvelaphi yabo ngembali nemvelaphi kaXhosa. Ndiyacinga ukuba xa kungabakho iziqephu okanye iziqendu kwii-channels ezifana neeYouTube nooTikTok kungaba bhetele. Umntu nje uba athethe phaa kubekho iziqephu kuYouTube bayithethe ibe yincoko, abantwana bangayifumana kalula ke ngoku ke ngolo hlobo. Ngoba zizinto abazithandayo ezesimanjemanje, ezi zakudala nje abadibani nazo. Ndicinga uba yindlela elula le yokuba umntu enza iYouTube achaze ngemvelaphi nangembali yakwaXhosa.

Kule mihla yangoku ndiyaqonda ukuba ukumanyanisa iintsapho zabantu abafuna ukutshata ayisezona iinjongo zabantu kule mihla xa kulotyoliswa. Abantu iinjongo zabo kakhulu ngoku kukuba bazuze imali, bafumane imfuyo. Iinjongo zabo nje ayisesokuba nje bakha ubuhlobo, bafuna nje imali phambili.

Andikhumbuli kunebali elihle endilaziyo ngemitshato elungiselelweyo. Ndiyacinga imitshato elungiselelweyo ayifane iphumelele ngoba abantu kuze ube bengazani. Abantu umntu kuze ube ukhethelwe lusapho lwakho, wena ongazikhathalelanga loo mntu loyo. Ke ngoku loo nto leyo yenza into yoba bangakwazi nje ukuthandana ngoba azange bathandane kwasekuqaleni, bakhethelwene.

Ukulima kwindawo endihlala kuyo kubalulekile kakhulu ngoba xa silimileyo siyakwazi ukuba ezinye izityalo sizifumane egadini. Siyakwazi ukufumana ukutya oku-fresh, esikufumana egadini esizilimileyo thina ngokwethu. Endizithandayo izityalo ezikhawuleza zikhule zizityalo ezifana netswele, iitumata, ikhaphetshu, ispinatshi naso and ezo zityalo ezo zizityalo endikwaziyo into yoba ndizisebenzise endlini sipheke ngazo. Sithenga xa sinemali sithenga izityalo, asibe sithenga ezitolo, siyazityalela thina ngokwethu.

Imibono yam ngemitshato elungiselelweyo itshintshile kakhulu kwezi ntsuku nyhani and ngokuya kwam andiboni lulungile okanye luluncedo olu tshintsho balenzileyo. Ngoba le nto leyo yenza ukuba abantu, uyangena emtshatweni olungiselelweyo uzale, xa kuhamba ixesha ajike omnye umntu ngoba azange ndithandane kwasekuqaleni. Ngoku ushiyeka nazo zonke ezo ngxaki ezo, ushiyeke nomntana okanye abantwana. Ayonto elungileyo leyo tu tu tu tu ngokombono wam.

Zitshintshile kakhulu iindlela ekutyalwa ngazo, ekulinywa ngazo kunezi zasekuqaleni. Ngoku kukho izinto ezithengwayo ezenza into yoba izityalo zikhawuleze zivuthwe okanye zikhawuleze zimile ende ke ngoku ziyachaphazela kakhulu ke abantu, kubomi abantu basezilalini. Ngoba abanye abanayo le mali yokuthenga ezi zinto zokuba zikhawuleze izityalo zivuthwe ende ke ngoku enye into, loo nto leyo yenza into yokuba amashishini wabo xa bathengisa angahambi kakuhle. Uyayibona loo nto leyo?